Nna ke le Mokoena Mokete, nka mo eletsa hore a qale ka ho tsetela matlong a bodulo, hobane o tlo fumana rent-e kgwedi le kgwedi ho ya ho ile. E tla re mohlang a se a bokeletse tjhelete e ngata e tswang ho di rent-e ebe o reka lefatshe. Molemo wa hoo, ke hobane ha a ntse a emetse hore boleng ba lefatshe la hae bo eketsehe, e tla be a ntse a thola tjhelete ya di rent-e.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke tlo founela manejara wa bank-a ke mo jwetse mabitso a ka ho netefatsa hore ke na le account bankeng ya bona. Ebe kea mo bolella hore esale ke bula account-e eo, ha ke soka ke e sebedisa le ka mohla o le mong, empa ke ya bona hore ba ntse ba e charge-a. Ebe ke ya mo bolella hore ne nka rata ho ka nhlalosetsa hore ho etsahala eng.

Nna ke le Mokwena Mokete, ka tjhelete eo nka boloka dikete tse mashome a mabedi, ebe ka dikete tse mashome a mararo tse setseng, ke ntjhafatsa ntlo ya ka ka hare, ebe ke rekele lelapa la ka dijo tsa ka tlung, ebe ke ba rekelwa le diaparo tse ntjha.

Nna ke le Mokwena Mokete, ke tseba a tshwanetse ho etsa dikoloto tse mmalwa, ebe o ya di patala hantle ka nako kgwedi le kgwedi ho fihlela a di qeta. Hona ho tla be ho bontsha hore o na le botshepehi ba ho patala dikoloto tsa hae. Ebe ba ya mo dumella ho ingodisetsa karata ya sekoloto.

Kgotso ke Mokwena Mokete ya buang, nka lakatsa ho tseba ka tshireletso ya bophelo e fumanehang khampaning ya inshorense ya hao, ke monna ya dulang a leng mong, wa dilemo tse leshome le metso e robedi. Ha ke na malwetse, ke phetse hantle. Nka lakatsa ho utlwa hore ke dikgetho difeng tsa tshireletso ya bophelo, tseo ke nang le tsona.

Nna ke le Mokwena Mokete, nka moeletsa hore ka ha a fokola ka tjhelete, nka mo thusa ka ho kenya yena le leseya ho thuso ya bongaka, lebaka e le hore ngwana a ka kula neng kapa neng ha o sale monyane, mme a hloka thuso ya bongaka. Batho ba baholo ba ka lapeng o tla ba insure-a ha a se a e na le tjhelete e matlanyana.

Nna ke le Mokoena Mokete, nka ikentsha ka hore ke ile ka senya tjhelete menateng hara kgwedi, empa ke ntse ke tseba hantle hore ha ke soka ke reka dijo tsa katlung, kapa ke patala dibuka tsa inshorense. Ebe hee, ke qobelleha ho ya kadimo ya letsatsi la moputso, hore ke tle ke kgone ho patala dintho tseo tsa bohlokwa.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke tseba inshorense ya bophelo e patala ha e le hore ho shwele motho ya neng a ikarabella ho patala inshorense, le teng e patala ha ho tsejwa hore motho eo o ne a patala hampe ntle a sa tlodise di kgwedi. Ebe hee, ho shejwa hore o siile mang e le mojalefa. Ebe mojalefa o ya founela o fuwa tjhelete eo mofu a e siileng, hore ba tle ba kgone ho iphedisa bosiyong ba hae.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke motlotlo haholo hore kadimo ya tjhelete e tjhahetse monwana. Hona ho bolela hore ke tla kgona ho patala dikoloto tsaka tse neng di salletse morao, ke kgone le ho reka dijo ka tlung.

Kgotso ke Mokoena Mokete ya buang, mosebetsi wa ka ke ho lokisa motlakase wa mmasepala, mme ke se ke ena le dilemo tse supileng ke sebetsa teng, nka lakatsa ho fumahantshwa sekoloto sa nako e kgutshwane ke banka ya hao. Ke kopa o nhlalosetse hore sekoloto se jwalo nka se fumana jwang, le hore dipehelo tsa sona ke difeng.

Kgotsong ke Mokoena Mokete ya buang, ke lakatsa ho etsa tletlebo hore mahaeng moo ke dulang ha hona di-ATM tsa banka ya ka. Re tlameha ho tsamaya dihora tse pedi re ya motseng o mong, hore re kgone ho fumana ATM. Nka thaba haholo ha le ka re ATM moo ke dulang, hore re kgone ho ntsha tjhelete haufinyana ha re e hloka.

Nna ke le Mokoena Mokete, nka jwetsa motswalle wa ka hore a seke a lo adima tjhelete ho matjhonisa, ebang lebaka la hae la ho adima tjhelete e se la bohlokwa, hape ke mo eletse hore a leke ho sebedisa tjhelete ya hae, ka mokgwa o nepahetseng. Ebang a sa tsebe hore a ka qala jwang, a tle ho nna nka mo thusa.

Nna ke le Mokoena Mokete, ha banka e nkile tswala ya yona ho tjhelete ya monyetla wa tekano, ke boloka tjhelete e setseng, mme ke kgethe ho ja dijalo tsa ka tseo dijetseng. Hape ke seke ka tsamaya menate kgweding eo, hore ke tle ke be le tjhelete mahareng a kgwedi. E bang tsietsi e ka hlaha mabaka a fokola.

Nna ke le Mokwena Mokete, ke re eya UIF ke ntho e bonolo hore o e fumane, ha feela ho ne ho nkuwa tjheletenyana e itseng ho mokgolo wa hao e kenywa UIF. Molemo wa UIF ke hore o fumana tjhelete e tla o thusa ho phela, ha o lahlehetswe ke mosebetsi ka tshohanyetso.

Nna ke le Mokwena Mokete, eya ke na le mamello ya ho leta, dikhamphani tse ding di etsa jwalo lebaka e le ho thibela ba nahaneng bonokwane ba ho claim-a diketekete. Empa ba inshorile motho matsatsinyana, kapa dikgwedi tse pedi kapa tse tharo.

Nna ke le Mokoena Mokete itse ha ke founa ba re insurance ha e kgone ho thusa ho thepa e sentsweng ke ketso tsa Modimo. Ba re ba thusa feela ho thepa e sentswe ke motho e mong, kapa e sentswe ke diphoofolo.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke ile ka thusa ntatemoholo wa ka ho kenya app ya bank-a ya hae mo mohaleng wa hae, ka hore ke mo romelle dinepe, tse bontshang hore a tobetse kae le kae. Empa ke ile ka mo romella le voice note ke mo jwetsa hore a shebe app e ngotsweng Google Play Store, mo founung ya hae. Ha qeta ho e fumana, ae tobetse hore e bulehe, ha e qeta ho buleha a ngolwe hodimo sehloohong lebitso la bank-a eo a e sebedisang, ho tlo hlaha di app tse ngotsweng lebitso leo la bank-a eo a sebedisang, a tobetse eo ae se bedisang, mme a tobetse hape download. Ha download e fihla ho diperesente tse lekgolo, hoo ho bolela hore app ya bank-a ya hae e se e kene mo mohaleng wa hae.

Nna ke le Mokoena Mokete, ke re dintle tsa overdraft facility ke hore le mohlang o se nang tjhelete e lekaneng kareteng ya hao ya bank-a, nthwe nngwe le nngwe o batlang ho e reka, o ya kgona ho e reka. Empa dimpe tsa overdraft facility ke hore tjhelete eo bank-a eo kadimang yona, e kgutla, e na le tswala e kgolo, mme ha o ka sebedisa overdraft, hangata o iphumana o na le sekoloto setshosang.

Nna ke le Mokoena Mokete, ka pono ya ka ke re eya ho patala tjhelete ya insurance ke ntho e hlokehang, lebaka ke hore ha o e shwa, o sa lebella insurance e fa lelapa la hao tjhelete, eo ka yona ba ka kgonang ho phela nakwana ho fihlela ba ikemela le bona. Hobane wena jwalo ka motho ya neng a sebetsa, mme a ba hlokometse o se o le siyo.

Nna ke le Mokwena Mokete, ho patala batho ba jwalo, nka tlameha ho rekisa ntho tse mmalwa tsa ka tlung, hore ke fumane tjhelete, ke qoba hore ba se ke ba nkotla. E tlare hee, mohlang ke tholang mosebetsi hape, ke reke ntho tse shotang ka tlung.